Swa antswa ku tirhisa data i ri le fonini ya wena kumbe lexi xin'wani ni xin'wani lexi fambaka na xona ku ri na Wi-Fi hikusa hambi o va u kwini u nga ha ri tirhisa i ku ni i ku i xava e Wi-Fi u ya yi veka ndlwini swoswoleswo swi nga ha endla swa ku ri hambiloko u humini u nga ti kumi ti meseji ta nkoka leti u faneleke u tikuma hi nkarhi.

Leswi hi nga swi endlaka hileswaku hi hi papalata ku tirhisa ngopfu ma-data ku download-a swilo leswikulu eka kambe ka sweswo hi nga ha tirhisa Wi-Fi kumbe hala na ka tifoni ta hina hi seta ti-data limit leswaku ri i nga tikumi na se i tirhise data ivi hi tlhela hi xava rin'wana so sweswo swi nga pfuna.

Loko u ri xichudeni u xava ti-data hi xitalo u nga ha tikuma se u heta nkarhi wa ku u dyondza wo hlaya tibuku u hetela ka tifoni ka tiinthanete u endla swin'wani na swin'wani leswi nga pfuniki kasi loko o xava e ti-data ta kahle hi sweswo swi nga ha pfuna leswaku u kota na ku u hlaya e tibuku ma data yo tala ma endla leswaku u lava ku ma tirhisa kasi swin'wani swi nga ha endla u kota ku search-a leswi u lavaka ku ta dyondza hi swona exikolweni tanihi hi xichudeni.

E ti-data leti nga durheki leti xavekaka kahle eka network hi le ya MTN yona ya antswa ku tlula tinetiweki hi leti ta tin'wani hikusa a a yona MTN a yi durhi naswona loko u u tirhisa e data ra kona ra kota ku tshama nkarhi wo leha ku tlula tinetiweki tin'wani.

Ma-data lama xavekaka kahle hi lawa ya MTN boheke eku xava lawa ya n'hweti a ma durhi nakambe ma tshama e kahle ni hlawule yona netiweke leyi ya MTN hikusa ya kota ku ni vekela ma-data lawa ni nga ma siya ivi ni ta vuya ni ma kuma ma hi ndlela yo yoleyo leswi tsakisaku ngopfu hileswaku ri a ma durhi ku fana na tinetiweki tin'wani.

Swona ku swi nga va swinene loko vo endla ku data rorolero ri nga heli leri ri pimeleke e mali yo yoleyo ndzi nga na yona hi xikombiso loko ni lava ku xava e data ra five rhandi vo ni pimela ku data hi leri ringaneke mali leyi kambe a hi rona ra ku hela leswaku ri expire hikusa swona swa vava loko ku hela e data leri u nga ri xava hi mali kumbe ri expire ri nga se hela leri u nga ri xava hi mali se loko a vo pima u veka swa ku e data leri ra mali yo yo fana na leyi u ri kuma hi leri a swi ta antswa.

Netiweke leyi antswaka eka ti-data hi yona MTN magoza lama hi faneleke ku ma teka hi ku nghenela esayitini leriya ra MTN MOMO kokwalayana ma chipe hi ndlela yin'wani swa koteka ku ma nga heli kambe ma hela hi siku leri va ri vekeke rona so sweswo u nga kota ku ma tirhisa ma data ya wena siku leri ri nga se na fika.

Ku ta cinca e swilo swo tala loko swi ta eka thekinoloji hikusa vanhu va ta lahlekeriwa hi mintirho kasi se ku ta tirha munhu wun'we exikhundleni xo va ku tirha five wa vanhu kumbe ku ya ka ten se ku ta tirha munhu wun'we hi swoswoleswo u ku na swilo swo tala leswi swi endliwaka hi AI swi tekela vanhu ntirho so sweswo swi nga yi khumba ngopfu misava.

I swilo leswi swa khale leswi swi nga swa nkoka i ntumbuluko wa vanhu hikusa hi ku famba ka nkarhi ku ta e generation yin'wani a hi nge swi tivi swa ku ri kahle kahle vanhu va ta hi kwini la hi nga suka kona ku endleke yini hala ndzhaku so loko ko fakiwa sweswo ka AI hi nga kota ku pfuna e e vanhu lava taka va ta kota ku vona swa ku ri or i fike nyamuntlha kasi hi ta hi kwihi ku nga ri ku tekela vanhu mintirho.

Ku nga ha va na subject leyi vitaniwaka e AI leswaku hi nkarhi wolowo vana va kota ku dyondza swa ku ri AI hi yini yi yi i tirha hi ndlela yihi yi pfuna njhani so loko u vo i dyondza hi yona swi nga pfuna eswikolweni.

Hi leswaku loko hi nga ha ti tshegi hi AI ka swin'wani na swin'wani sweswo hi nga kota ku yi lawula leswi i i nga fakiwa vutivi le byo tlula munhu hi sweswo swi nga ha endla swa ku ri i kota ku lawula munhu kasi loko a yo pimeliwa e vutivi lebyi na yona AI a yi ta kota ku lawuleka hi munhu.

AI yi endle swilo swi olova emisaveni hinkwawo a ku na a xin'wani na xin'wani lexi ni nga xi lavaka ni nga xi kumi hi ku tirhisa a AI so sweswo swi endle leswaku hinkwaswo swi olova so hi ndlela yoleyo ni nga vula ku yi kahle.

Ya pfuna swinene e chatbot kumbe vapfuni va xiviri hi hi xikombiso loko ni lava swo karhi kambe ni nga swi tivi leswaku ri ni nga swi kumisa ku yini ni nga fika kwini ti-chatbot leti na vanhu va xiviri swa kota ku loko hi chat-a na swona swi hi kongomisa la hi faneleke hi ya kona hi ndlela yo yoleyo na kota ku kuma mpfuno lowu ni wu lavaka hi nkarhi wa lowu faneleke.

Swi endla vanhu va nga ha hi xiximi mirhi ya vona hi xikombiso loko u nghena a ka i ti-social media u kuma vanhu vo hambanahambana lava nga mbaleki swona loko hi xaviselana timpahla hi xavisa hi mirhi so sweswo swi endla vanhu va ntshunxeka ku famba va nga mbalanga nchumu hikusa switirhisiwa leswi a hi swi tirhisi hi ndlela leyi faneleke.

I i ntiyiso hi yona ndlela ya ku tiphina hi inthanete handle ka wona ma-data a wu nge koti ku nghena ka inthanete ku nga ha va Wi-Fi kumbe hi wona ma-data ka hinkwaswo swi lava data ku u tirhisa inthanete.

Lawaya kumbe ku hambana ka kona ka CellC wona ma chipile a ma fani ni ma Vodacom hikusa Vodacom wa durha kasi swin'wana leswi endlaka swi hambana i matirhiselo ya kona ya CellC a va na vutshembeki kasi a ma tirhi hi ndlela ya ntolovelo swa ku hlawula ni nga ha hlawula leyi ya ka Vodacom hikusa na swi tiva leswi ndzi faneleke ku swi xava na swi tiva swa ku ri swi ta hetelela kwini kasi ka Vodacom a ku na ka Cell c a ku na vutshembeki.

Naswona a swi tsakisi u nga xava data ro tala ivi ku fika siku ra kona ma ha ri ma kona ma-data ma famba hi ndlela yoleyo a swi ni khomi kahle.

Mina ndzi xava kan'we e data hi n'hweti leyi ku nga MTN loko ni xave kan'we hi n'hweti ni ta tlhela ni ya xava n'hweti yin'wana ni xava n'hweti na n'hweti.

Ni ehleketa leswaku i data leri u ti xavelaka hi rona ku tirhisa e nambara ya n'wina kumbe sim card ya n'wina ri kumeka layani ka phone ku hambana ni ya ku khoneketa e Wi-Fi.

Hi ndlela leyi ni yi tirhisaka ha rona ndzi fanele ku ku ti pimela mina leswaku ri nga ha heta n'hweti ku nga ri ku tlanga ha yona kumbe ku khoneketa swin'wana na swin'wana leswi swi nga ri na xilaveko.

Hi leswaku Wi-Fi yona yi tshama na yi ri kona ni tshama le ndlwini kumbe u nga ha famba na yona le movheni a yi fani ni ya foni ku e swin'wana na swin'wana leswi humelelaka ka foni swa kota ku khoneketa swi heta ma data hi xihatla kasi loko u khoneketa eka Wi-Fi u tirhisa leswi u lavaka ku swi tirhisa ntsena.

I ku tiyiseka ku leswi ndzi swi endlaka hi data leri i ntirho wa nkoka lowu u nga xilaveko eka mina ku nga ri ku endla swin'wana na swin'wana leswi swi fikaka emiehleketweni kambe ku endla leswi nga swa nkoka.

Vanhu vo tala a va na tona ti-Wi-Fi kasi matirhiselo ya manguva lawa i ya ti-cellphone handle ka ti-cellphone e vutomi byi tikomba onge a ku na xa nkoka handle ka yona phone so loko e foni yi nga ri na data swi vonaka onge swi kona swi xotaka hikuza hinkwaswo ka manguva lawa swi le fonini.

Ndlela leyi antswaka i ku faka e password eka phone kumbe e Wi-Fi sweswo swi endla ku loyi a khoneketaka kumbe loyi a tirhisaka data rorolero i a ri tirhisa hi ndlela ya kahle leswaku ri ta kota ku teka e nkarhi wo leha na ha ra ha ri kona.

Tanihileswi a nga n'wana wa xikolo a nga tirhi loko ko durha e data swi nga ha mi tikela ku endla ntirho wa xikolo hileswaku i a nga na yona mali yo xava data rorolero ra ku durha so swi a nga ha kumeka a endla ntirho handle ka inthanete.

Va endlela ku u ta kota ku u kuma data leyi ringaneke e mali ya wena kumbe leri u ri kotaka hi nkarhi wolowo ku nga ri ku faka leri durhaka ntsena kumbe ya mali leyi tlakukeke ivi u nga ri na yona so va endlela ku un'wana na un'wana a kota hi ku ya hi leswi a nga na swona.

Hi matirhiselo ya kona kumbe e xilaveko xa ma-data loko u tiva swa ku ri leswi u lavaka ku ta swi endla swi ta lava ma-data yo tala u nga ha xava ma-data yo tala so swi titshege hi ntirho wa kona.

Eka hinkwaswo leswi kumekaka nyamuntlha swi le ka e inthanete inthanete kumbe ma-data e ndlela leyi vanhu va ma tirhisaka ha yona yona i swi endla ku a kuma swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka hi nkarhi wa kona ka inthanete handle ka swona a wu koti ku nghena u kuma leswi u swi lavaka.

Leswi tirhisaka xiswona ti-data bundle hileswaku wa kota ku nghena ka inthanete ha swona u endla swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka hi xikombiso u lava kumbe u na swivutiso xo karhi lexi u lavaka nhlamulo leswaku swilo swi nga endliwa njhani u nga ha nghena lahayana ka inthanete u xi u vutisa yona inthanete yi ta ku humesela swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka kumbe u lava ku maka yini ka yona ya kota ku pfuna leswi swi kotekaka ku kumeka mpfuno eka inthanete hi tona ti-data bundles leti va nga ku nyiketa tona laniwa.

Swilo swin'wana na swin'wana leswi xaviwaka se swi ya swi durha ku nga fani na khale na tona ti-data se ta durha hikwalaho ka ku tirhisiwa ngopfu ka inthanete leswi thekinoloji yi ya yi kula yi hluvuka na na tona ti-data ti laveka ngopfu ti tirhisiwa hi xitalo hi yona mhaka se swi faneleke e ti durha.

Ndlela leyi ma-data ma durhaka ha yona swi endla vanhu va nga koti ku tirhisa leswi va lavaka ku ta swi tirhisa loko va lava mpfuno eka inthanete a va koti ku wu kuma hi nkarhi lowu faneleke hikwalaho ka ku durha ka wona ma-data.

A nga ha tirha hi yona foni ya yena ku tirhisa ma-data ku endla ntirho wa ku tihanyisa a nga ha swi vona swilo leswi a faneleke ku ta swi endla leswi nga ta n'wi pfuna a kota ku kuma vutivi ha swona eka inthanete.

Hi xitalo ngopfungopfu na vanhu lavantshwa lava yaka xikolweni va nga ha kuma mpfuno eka ku tirhisa inthanete hikwalaho ka ma-data hi hi xikombiso loko vo nyikiwa ntirho wa xikolo lowu va nga wu tiviki swa ku ri va nga ha wu endla njhani va nga ha ya kona ka inthanete va maka research kona ivi va kota ku endla ntirho wa xikolo.

Leswi nga hambanisa swona hi leswi e ti-data ti durhaka ku nga fani na ti-data leti ta Wi-Fi kambe matirhiselo ya swona mo fana hikwalaho ka hinkwaswo i ti-data kambe se ku hambana eka ti-data leti ti xaviwaka hi ku tirhisa foni na ku na leti ti tirhisiwaka hi Wi-Fi.

Hi leswi u nga ha pfumeleriki ku u tirhisa data yo yoyoleyo u kumbe loko se expire-rile u xave data ra nkarhinyana se ku fika e siku ra kona ro expire vo ri pfala ri nga ha tirhi.

Ina i loko yi kula e network kumbe e G leyi yi endla ku na rona data ri tirhiseka ngopfu hi hi ku vona ka swilo kumbe hi xihatla xa network.

Leswi antswaka hi ku tirhisa e riqingho hi rito hikusa ndzi nga ha kota ku n'wi fonela munhu loyi a nga ri na rona a data kambe ndza kota ku n'wi fonela loko ndzi n'wi fonela hi vhidiyo kumbe hi ku tirhisa ti-data na yena swi fanele a va na tona ti'data so ha ka mbirhi eka hina hi fanele ku va na tona ti-data kambe loko ni tirhisa riqingho lera rito hambi munhu un'we a nga ha swi endla sweswo.

Hi leswaku loko u xava ti-data hi n'hweti na n'hweti u fanele ku swi tiva swa ku ri loko ndzi hakela hi n'hweti na n'hweti ku hakela na lembe hi ku hambana kwihi loko ndzi hakela hi n'hweti mali ya kona va teka ku fikela kwihi na loko ndzi xava hi lembe i xikombiso loko se ni hlengeletela timali leti ni nga ti humesa hi n'hweti i ti tlakukile ku fana na leyi ni nga yi humesa kan'we hi hi lembe hi ku vona ku hambana kokwalaho.

Hi mavonelo ya mina a swi kahle ku va data ri va na siku leri expire-aka ha rona leswaku ndzi ri xave hi mali loko ndzi ri xavile ndzi fanele ku ta ri tirhisa ri ze ri hela loko ri nga heli no lahlekeriwa hi mali ya mina so hi ndlela yoleyo ni swa vava ku expire-reliwa hi data.